Ndiziva ndinexhala kakhulu ndihlala zisoyika ngoba umbolekisi wemali, uzoyifuna imali yakhe. Njengoba, engekho sesikweni angenza nantoni na kum ukuze ayifumani imali yakhe. Ndiyoyika ngoba ubomi bam busengcupheni.

Ndingakhangela enye iakhawunti yokonga isivuno esikhulu engena diphozithi engaphezulu kunale bendiyicinga.

Ndibona ukuvula iakhawunti yebhanki kungcono ukuyivula ebhankini ngobuqu ngoba uzawudibana nabantu abazawukwazi ukunceda ebhankini, baphendule yonke imibuzo onayo

Dadewethu ndicela undimamele, umnqwazi wam awuqini ngalo mba. Ayivakali ngongathi yinto elungileyo lena kwaye ingakufaka engxakini. Ndibona ubungozi apha kuba kungathathwa iimali zenu, ningayifumani le mali kufuneke niyifumene.

Imeko yemoto, imbali, kunye nexabiso kufuneka uqwalasele iindleko zeinshorensi yemoto nokuba iza nazo neziphi na iziqinisekiso.

Ndingayisebenzisa ngendlela elungileyo, ndiyibeke enye imali kwenzela uba ikwazi undinceda ngamanye amaxesha.

Ndicinga ukuba ukuvula iakhawunti yasebhankini yeyona ilula ngoba abantu basebhankini banomdla kwaye ukuyivula akuthathi xesha elininzi.

Kubaluleke kakhulu ukuba nomasingcwabane ngoba, isingcwabo sidinga imali eninzi kwaye umasingcwabane uza kunika imali eza kunceda ulungiselela isingcwabo ukwazi ukwenza yonke into ekufuneke uyenzile.

Ndiziva ndikhathazeke kakhulu kwaye ndingenathemba ngemfundo yam. Bendingathanda nyhani uqhubeleka ngemfundo zam. Ndifunde ndikwazi usebenza, ndibe nobomi obungcono.

I-medical aid inceda ngazo zonke izinto zasesibhedlele nezingaphandle kwisibhedlele. Kodwa isicwangciso sesibhedlele sona zinceda ngezinto ezenzeka esibhedlele kuphela.

I-inshorensi yonyango ibaluleke kakhulu ngoba awusoze uyazi ukuthi uzayidinga nini imali engakunceda ngezempilo. Imali ezidingekayo esibhedlele zininzi kakhulu kwaye ii-inshorensi zonyango ziyadingeka.

Ndikhathazekile njengoba ndingakwazanga ufumana inkxaso kwiNational Student Financial Aid Scheme kodwa ndiza kukhangela ezinye iinkxaso ezinceda abafundi ngeemali ezidingekayo eyunivesithi.

Ndiziva ndisoyika kuba bendingayilindelanga le imeyile kodwa ndiza kuyibhatala ngoba uNSFAS wandinceda kakhulu kunyaka wam wokuqala.

Ndizithembile iibhanki ngoba kukho indlela ezininzi ebhankini ezingakunceda ukuba ukhulise imali yakho.

Kubaluleke kakhulu ukuba umntu avule umasingcwabane ngoba kula maxesha esiphila ngawo awunakuyazi ukuba yimini yakho yokugqibela na. Umasingcwabane uza kunceda kakhulu ukuze ube nesingcwabo esilungileyo kwaye ukuze abantwana bakho bakwazi ukuqhubeleka ngobomi.

I-inshorensi yobomi ibaluleke kakhulu kukhuseleko lwezemali. Uqinisekisa ukuba abantu obathandayo bayakhuselwa ukuba uyafa. Ihlawulela amatyala, iindleko zomngcwabo nokubonelela abantu abaxhomekeke kuwe. Ikunika uxolo lwengqondo ngexesha lobunzima.